Kuqakatheke khulu ukuthi ube nemali e-genog, ngoba abantu bayatlhayelwa ziimali batjhinge barareke emazweni ebangawaziko.

Into eqeda imali khulu, kukudla nezinto zokuzithabisa nofana zokuzijabulisa, ngombana awusaqali ukuthi uberegise malini ezintweni lezo ezifana nokudla nento zokuzijabulisa. Uqale ukuthi ungajabula kangangani nofana ungasutha kangangani.

Kose athome abhale phasi ukuthi imali enje uyoyiberegisa for ini, enje uyoyiberegisa for ini. Akghone ukuberegisa imalakhe kuhle, ukuthi ingapheli kungasi sikhathi.

Imikhambiso engiyiberegisa nangithoma ngihlela imali, kukuthi kose ngiqale ukuthi izinto ziyimalini, ngingatjhingi ngiberegise imali enengi nofana imali engamelanga ngiyiberegise.

Kungaliphazamisa ngokuthi umuntu imalakhe ingatjhoda, kube yena uzibale kuhle ngapha, bese-ke amandla weranda ehle nakafika ezweni elinye.

Ngingamhlathululela ngimtjele ukuthi, imali nofana amandla wamaranda ayahluka aya phezulu, ayehla mihla namalanga. Kwakhe kukuthi bekose aqalile ukuthi amaranda nofana amandla wamaranda, abukhali kangangani fori akhamba aya e-Amerikha.

Into yokuthoma engingamtjela yona, kuthi aphume eentweni or nofana eendabeni zeemphaphamtjhini, nokuthi alale emahotela. Nakafuna ukonga imali, kose alale ema-BNB, akhambe nangekoloyi.

Kukuthi angathengi amathikithi ebantwini kose athenge amathikithi weemphaphamtjhini newebhesi la athengiswa khona , eenteyitjhini zakhona angathengi nanoma kuphi, angathathi ithikithi lomuntu.

Isiphetho kukuthi nabafika ngaphetjheya, kose baberegise i-money convertor ebangayithola on Google., ukuthi batjhege ukuthi imali ebayiphetheko le, i-genog na for izinto zabo ebafuna ukuzenza ngaphetjheyapho, ngekhambo labeli.

Kuqakathekile ukuthi uhlele imalakho ngefanelo kusese nesikhathi, ngombana uzokugcina uberegisa iimali ongafuni ukuziberegisa nofana iimali ezibekelwe ezinye izinto.

Bahlangabezana nokuthi imali yabo ebayisusa ebuzweni labo bayitjhentjha or nofana bayitjhugulukela kwelinye ilizwe, kukuthi iba phasi amandla wayo aba phasi nayitjhugulukele elizweni elinye.

Into ebanga ukuthi iranda le-South Africa lingalingani nePonde le-Britain ngamandla, kukuthi i-Britain yindawo ezijameleko nofana i-country nofana isitjhaba esizijameleko. I-Britain sitjhaba esizijameleko esingadingi irhelebho ngalutho njengeSewula Afrika.

Akakakatelelwa ukuthi azi iimbalo yakhona elizweni leli aya kilo. Into ekumele ayazi kukuthi kunento ku-Google ebathi yi-money convertor nofana i-exchange rate, ekose aqale ngayo kuthi imali ayiphetheko le uyoyitjhugulula ayenze imalini nayifika ngale, akakakatelelwa.

Kuzijayeza ukwazi iimali zemazweni amanye nofana ngaphetjheya. Ngokulandela iindaba zeemali, eendabeni iindaba nasele ziyokuphela bayaveza ukuthi imali amandla wayo angangani emazweni amanye.

Awa, akukghonakali ukuthi uhlele imali yakho yamakhambo njalo. Kose uhlele imali yakho yamakhambo ukwakho nofana ekhenu, uqalisise izinto zakho kuhle.

Iye, kufanele ayibikele ibhanga yakhe bona uya ngaphetjheya, ngombana lokho kwenza ukuthi ibhanga lakhe nofana ikarada lakhe lebhanga, lingavalelwa nakafika ngale abhalelwe kuberegisa imalakhe.

Into encono kukuthi uphathe imali eyikhetjhi nanikhambako, ngoba zobe uyibhalile kuthi imali enjena ngeyani, ethini ngeyani, ethini ngeyani. Kugcine kuthi ungaberegisi iimali ongakafaneli ukuziberegisa.